Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke tšhogile ke ne ke ikutlwa nkare nka kgwa ka gonne e ne e le ga ntlha ke palama sefofane mme ke ne sa sa solofela gore fa se tshimolola se tlhatloga se tsamaya di jalo ke ne ke tswa ko motseng wa Kimberley ke ya kwa motseng kwa maemelafofane kwa O R Tambo international.

Gone jaanong ke galela go palama sa private jet ka gonne ke sefofane se se ka bonako ke batla go bona gore fa ke se palame nna ke tla kgona go fitlha kwa ke yang teng mo metsotswaneng eo go ya jaaka batho ba se bua.

Fa o batla go tsamaya ka sefofane, selo sa pele se o tshwanetse o nne le sone ke passport-o, morago ga passport-o o apply-a VISA morago ga go apply-ela VISA o apply-ela o reka ticket-e ya gago ya sefofane mme fa dilo tseo tsotlhe o na le tsone ka tsatsi la gago la loeto fa o ya kwa nageng ya Nigeria o tshwanetse wa itlha wa tsamaya tekete ya gago ya go fofa e tla kwala nako letlha gore le sefofane sa gago le mo oya go dulang teng mme ka 'tsatsi leo la gago o tshwanetse o fitlhe kwa boemelafofane nako e sale gone wa emela sefofane sa gago mme ba tla lo bitsa ka dipikara tse digolo go ya ka go tshwanetse mme la ya go palama ba ba stamp-e mo passport-ong ya gago wa palama sefofane mme ditulo tsa sefofane di kwetswe go ya ka mananeo fela jaaka tekete ya lona e ne e kwetswe le tla fofa la tsamaya mme ba tla lebelela melawana le dipeelo go ya ka go tshwanetse.

Dibese ke rata thata go di dirisa ka gonne di tshwana le sefofane di na le nako mme ebile o ka dula o itshepile fa di latetswe ba go bolelela nako mme le fa di a gotla ka nako e sa solofelang ba go beela nako.

di a thusa ka gonne ga go sa tlhokagala gore fa o dirile phoso wa tlhatswa o lebetse dilo tsa gago mo teng ga di kgetsana tsa gago wa e fitlhela o tlhatswitse mme jaanong go botlhokwa ebile go a thusa ka gonne o kgona le go kadima o mongwe gore a ka e dirisa.

Le go tlhaloganya gore batho ga ba tshwane mme fa o amogela motho go ya ka a ntse e thusa gantsi bakgweetsi ba dibese gore bese tsa bone e dula e le legae le le itumedisang.

Dibese mme o ka fitlhela gape batho ba ba yang kwa tirong ba amega ka tsela e latelang ba amega jaana ka gore ba fitlhela ba rekile ditheke tsa bese mme ba tshwanelwa ke gore gape ba tshwanetse gore ba ye go patala sepalangwa se sengwe mme ba ne ba bolokile tšhelete ya bone gore ka kgwedi ena ha ba rekile theke ya bese ya kgwedi ya kgona go ka fetsa kgwedi.

netefatsa nako ya bone gore le batho ba itse gore ka nako e ritseng ba bo ba eme kwa boemelodibese teng ebile bese ke sepalangwa se segolo mme fa se tsamaya ka nako batho ba itse gore ka nako eo ba tlatsa bese go na le gore bese e tsamaye ka motho a le mongwe.

ke le morutwana wa sekolo se se potlana ke tlile ka siiwa ke bese mme ka e lelekisana go ya kwa boemelo bo bo latelang ka gonne ke ne ke ile ke itisitse ke nagana gore e setse e le kgakala mme tsatsi leo ke ga ene e tlile go setse go le phakela.

Nnyaa dibese di teng di a tsamaya ebile di thusa thata badiri le bana ba sekolo ka gonne ba kgona go ka somarela madi go ya ka kgwedi fa ba setse ba itse gore fa ba tladitse ditheke tsa kgwedi di tla fetsa kgwedi ba di dirisa.

Bese ke sepalangwa se segolo mme se tshwana le yone lori go na le ko se kgonang go tšhika teng go na le ko se sa kgoneng mme go le gantsi se tsamaya mo mebileng e le goreng se phuthulogile ga nkitla se be se sokola go ka tšhika.

E ya re thusa ka gonne fa ba re fokoleditse tlhwatlhwa ebile pušo e ba thusa ka leokwane go raya gore pušo ya rona e a re naganela ebile e a itse gore ga rena go fitlhelela bokgoni jo bo telele.

Ke ba naya lesome go lesome ka gonne di a re thusa gore re ka boloka ditšhelete ebile di a re thusa gore ka nako e e rileng re ka itlha ko re yang teng ka letsatsi le le tsatsi o a itse gore ga o na le interview ka labotlhano ka ura ya bosupa o tshwanetse o palame bese ya mo mosong ka ura ya botlhano kampo ya ura ya borataro mme fa go le jalo o a itse gore o tshwanetse o dire eng kae jang.

Go le botlhoko mme tota hela ke tla ba lwanela ke a thusa go ba lwanela ka ba ka bitsa le ba Lefapha la Tshireletso.